Dumelang ntate, ke lemohile hore karata ya hao ha e kgone ho tswella pele ka lebaka la hore dintlha tsa hao tsa ho fumana sekoloto di fatshe ha e le jwalo ha ke no kgona ho etsa dihato tse mehato e re isang pele hore ke o etsetse sekoloto. Jwale ntate o tlo tlameha o lokise matshwao a hao a sekoloto ka ho lefela tse o di kolotang mme o tla kgutla ho rona o so o tlo kgutla hape re o bulela karata ya sekoloto ha o so lokisitse.

Ntate ne ntse ke shebile hore ditifiso tsa karete ya ho reka di tlo nyoloha selemo se tlang jwale ha o le tjena ne ke shebile hore re kopanye masapo a dihlooho re kopanye le ditjhelete re kwale kaofela dikoloto tse re nang le tsona mme re phele ka tjhelete ya rona ya mokgolo. Re boloke tjhelete re be le mo re ngolang fatshe hore ntho tsa rona di tsamaiswa jwang. Re kenele ditokofele ka hoo re tla kgona hore re boloke tjhelete hore re se ka sebedisa tjhelete e ngata haholo dikolotong.

Dumelang, ke Edanal Dadu a buwang. Ke ne ke founela mabapi le ho hloka karete ya sekoloto. Empa lebitso la ka ha le ntumelle hore ke thole sekoloto ke ne ke batla ho tseba hore ke mehato e me fe e ka e nkang hore ke fumane sekoloto le ha ebe ele hore lebitso la ka ha le ndumelle e fela ha le ka mfa sekoloto ke ntse ke tshepisitse hore ke tlo patala dikoloto tsa ka ke diphumule lebitso la ka le be le hlweke le lona le le ba banka ya ka ke kgola ho lona botshepehi kaofela bo lona ne ke re ha le ka mfa sekoloto sena ke tlo kgona ho se patala ka botshepehi.

Molekane wa ka, ka hoo ke boneng hore karata ya sekoloto e ke rekang ka yona theko ya teng e nyenyane empa ne ke batla re bontshane hore re nyolose theko ya teng hobane ka tlung ka mona e ya re thusa ka ntho tse leng hore re shota ka tsona. Hana Jwale ha ke na wasing machine haeba e le hore ke ka nyolosa tjhelete ya karete ya ka sekoloto, ke tlo kgona ho reka washing machine ebe ha ke sa hlatswa ka matsoho le ka mariha o e bona jwang mohlankana wa ka taba ena ha ya loka kapa e lokile hoba ha ke e shebile e lokile? Sekoloto sena se ya re thusa kasheko re na le TV rena le fridge ka lebaka la sekoloto sena mpontshe hantle mohlankana wa ka.

Mokgotsi wa ka nna nka o eletsa hore o e bule karata ya sekoloto hobane karata ya sekoloto e ya thusa haholo. Ha o sena tjhelete o wa kgona ho reka ntho tseo e leng hore wa di hloka mme o patale lata bona hona tje. Ke na le fridge ke na le TV ke na le dijo ke na le washing machine ka lebaka la sekoloto mme ke patala hanyane hanyane ke be ke tlo qeta. Sekoloto se a thusa hobane o kgona ho ba le ntho tseo se nang tsona mme ebile o patala morao matsatsing ana. Ha re kgole tjhelete e ngata e anela ntho tse leng hore ra di hloka le ho aha o ka aha ka sekoloto, sekoloto se hantle ha fela ha o se hlokomela mokgotsi.

Dumela lebitso la ka ke Edenal Dadu. Ke founela mabapi le karete ya sekoloto e ke e ngodisitseng bekeng tse pedi tse fetileng. Ha ke so thole karabo ya hore e ba ke ya e fumana kapa ha ke e fumane e le hore ha ke fumana ke fumana bokae hobane sale ke emisitswe ke ka o fa mabitso a ka ID number ya ka o ntjhekele moo hore ke eme jwang hore nka thola karete ena kapa jwang?

Seo a tlameha ho se etsa ke ho qala ka ho bula karata ya sekoloto ya diaparo ya mabenkele a ka reng a santsana a lefatshe haholo ho loke diaparo ha a qeta ke hona moo a tlo kgonang ho ya hodimo a be le dikoloto tsa bo koloi ntlo ho tswa ho tswa ho ntho tsa ho aha le ho yella pele.